Bothata ke hore basebetsi ba ka ha ba kgone ho utlwisisa hore di ntho tse ding maemo a teng a phahame le ditjeho di phahame. Jwale sena se etsa hore re skebe hwa ba le kutlwano pakeng tsa rona, empa ke motjheng wa ho ba lokisetsa hore ba iphumane bala hantle. Ba fumane le di tjhelete tsa bona le ho hore re phedisaneng hantle le ha mmoho ka tsela eo re nentseng re phela ka yona, pele hore bothata bona bo hlahe. Kea leboha.

Ke ne ke kopa tlhahiso leseding mabapi le mofuta wa poone eo re lokelang ho jala kwana mahaeng. Hobane jwale ha re kotula poone ya rona ha e sa tshwana le ya pele, na ke etse jwang? A na ke tlamehile ho fumana manyolo ho nontsha mobu, o boele o boele sakeng? Kapa ke fumane mofuta o mong wa poone eo re ka o jalang. O ka nkeletsa ka horeng?

Hoya ka tjhebo ya ka ke bona e le ntho e ntle haholo, e babatsehang. Hobane e bontsha tswele pele le phetoho di bakeng tse nyenyana tse kang bo polasi. Hape sena se re re hlakisetsa hore re le setjhaba rea hola mme re ba le hona hore re tlwaele ho sebedisa di ntho tse ntjha tse re sa di tlwaelang.

Ke na le ntlha tse pedi hore na nka boloka dijalo tsa ka jwang. Ntlha ya pele ke hore nka di nosetsa ka di nako tse pedi tse fapaneng tsa letsatsi, e leng hoseng le maitsibuya hore ke di sireletse ho ho bohale ba letsatsi le hore di ska ba le komello. Ntlha ya bobedi, ke hore nka di etsetsa, moruti o tla di tshireletsa bohaleng ba letsatsi kapo ba motjheso.

Ee, ke dumela hore kgwebo ya vein ke ntho e nka e qala e nka e qalang, empa pele nka e qala ke hloka ho ba le tsebo e felletseng ka tsa kgwebo tsa vein tse amanang le vein. Le hore na ke batla ho rekisetsa batho ba feng ke ba rekisetsa vein e jwang. Ke rekisa ho kae ke kgutle hape ke tlameha ho tseba hore na vein ha ke rekisa ke rekisa mofuta ofeng wa vein hobane re na le mefuta e fapaneng ya vein. A na ke batla ho rekisa vein e nang le jwala ka hare, kapa vein e senang jwala e ka nowang kapa ya sebediswa di kerekeng. Ke ntano fetela ho tseba ka kgwebo ya vein le hore mohlang ke se ke nkileng qeto ya hore kea e rekisa. Ke tlameha ho ba le License kapa lengolo la semmuso le ntumellang hore nka qala kgwebo ena ya vein.

Mekgwa e mengata ya ho fetisa hore batho ba ka fumana di tholwana kapa meroho naheng jwang. Tsela ya pele nka ba tsebisa ka ho hasa sena seyalemoyeng kapa ka tsebisa batho ba dulang naheng eo. Bae nqeng e ngwe ba lo tsebisa batho ba mo ka seo re nang le sona, kapa e leng tsona di tholwana kapa meroho naheng ya rona. E be batho ba tla fumana meroho le ditholwana tse nonneng tse kgahlisang hao di sheba ka mahlo ebile e tlabe e le tse hodisitsweng ka tlhaho. Ka mantswe a mang di tla be di le hantle di ba loketse mmeleng wa bona, hobane di tla be di se na di-chemical kapa di ntho tse ka ba kodisang.

Pele ke tla tlameha ho lokisa di hector-a tsa ka, ke be le trekere ya ka e e tlang ho lema. Mme jwale peo ya Rooibos ke boele hape ke etse bo nnete ba hore mobu wa ka o nonne hore nka jala peo eo ya Rooibos. Ke reke le di chemical-e tse bolayang di boko tse jang dimela. Ke boele hape ke be ke ke etsetse Rooibos ya ka ntlwana ya tshireletso ya di jalo, sena se ka nthusa haholo hobane dimela tsa ka kapa di jalo tsa ka tsa Rooibos di tla be di le polokeho ng. Mme di ntho tsena kaofela di tla nthusa hore ke fihlelle toro ya ka ya hore e phethahale ya hore ke jale Rooibos tea.

Balemi ba nang le naha tse kgolo ba rekisa di ntho tsa bona ka theko e tlase. Sena se sitisa hore balemi ba nang le naha tse nyenyane ba sokole hore na di ntho tsa bona ba tla di rekisa ka theko e jwang. Hobane balemi ba nang le naha tse kgolo ba ntse ba kgona ho etsa tjhelete e ngata le ha ba ntse ba ba theositse kapa ba rekisa di ntho ka theko e tlase. E ngwe ke hobane ba na le kutlwano e matlafetseng kapa e hantle le batho ba rekisang mabenkeleng. Jwale sena se sitisa batho se sitisa batho kapo balemi ba nang le naha tse nyenyane ho fetisetsa di ntho tsa bona bathong bana. Hobane ba tseba hore ba na le beng ba bona boo e leng balemi ba naha tse kgolo, be leng hore ba ba tlisetsa di ntho tseo ba di batlang ka theko e tlase.

Feela ke ntho ya bohlokwa haholoholo ha ho tluwa dimeleng hobane e tlo thusa ka ho thapisa mobu le ho nolofatsa le ho etsa hore o none. Hore ha re jala di jalo, di jalo di kgone ho tswa di le boemong bo hantle. Hape dimela di tlo hlaha di le hantle hobane pula e na le phepo e matla e tla etsang hore dimela tsa rona e be tse nonneng.